Sekunezindlela eziningi ezintsha zokuthumela imali amabhanga amaningi asesebenzisa i-app, i-app uyakwazi ukuyifaka efonini, kulula kakhulu ukuthumela imali uyisusa kwelinye ibhenki, uyisa kwelinye uma uwasebenzisa i-smartphone. Ngingamuthumela ngisebenzisa i-smartphone nge-app.

Ngaphambu kokuba uthole usizo vele kumele uqale ufake isicelo, isikhathi osilindayo ilapho abasuke khona besakulungisela ekutheni wena ufake isicelo, kumele vele kube khona isikhathi sokuthi linda mase bayakulungisela.

Ngingaba nokungabaza ngoba ngilindele ukuthi ibhange lingitshengise imali yami engenayo, hhayi imali engangenelisi.

Noma ngingakaze ngibhekane naleso simo kodwa angibuboni ubumzimba obungako obungase bube khona uma imali kuyimali enkulu, kodwa uma kuyimali enkulu kungakhona ubunzima.

Ngingabashayela ucingo noma ngizame ukuya emahhovisi ukuze ngizwe kabanzi imbangela yokuthi ngithole imali engaphansi kwale mina engiyilindele, kungaba nezinto eziningi ezingaholela ekutheni imali ingabi ile mali engiyilindele.

Hawu! Imali yami isikhuphuke kangaka kunalena engiyitshalile, ngiyajabula kakhulu. Ngiyathembisa ukuqhubeka naleli bhange ngibonge kakhulu ngenzuzo engiyitholile ngizotshena nabanye.

Kungenzeka ukuthi uma uzothatha imalimboleko yokuthenga umuzi imali ungagcina usukhokha eningi kakhulu kunale obuzoyikhokha ukuba ububeka imali kancane kancane ukuze uthenge. Uma bekubolekile kuzofanele ubuye isihamba nenzuzo, uzokhokha inyanga nenyanga yikho okungadala ukungabaza.

Kuyindlela yokusiza abantu abasuke bedinga imali yethutshana ngaleso sikhathi, ebuya isinenzuzo ngaphezulu.

Izinqinamba engizobhekana nazo nokuthi engibangisa nabo abenza umsebenzi ofanayo bangakanani, nokuthi ibhizinisi lizokwazini ukuqhubeka isikhathi eside ngaphandle kokuthi liwe.

Kukhona konke nje into engibheka kalula ukufinyelela kalula kumamukeli wemali, ngaphandle kwezindleko ezitheni zokuthi ngize ngiye edolobheni ukuze ngifake imali.

Uma ngihambisa imali ebhange ngisuke ngilindele ukuthi ibuye nenzuzo ngoba uma isebhange, ibhange liyakwazi ukuyikhipha libolekise ngayo lona lithole inzuzo kwabanye abantu abasuke bebolekile, uma sekwehla inzuzo ngaleyondlela angiphatheki kahle njengomuntu obeka imali. Kungakho ngizogcina isikhungo ngihambise kwesinye.

Ngikholelwa ekutheni lingaholela emikhubeni emimbi yezezimali.

Ukuthi i-medical aid yami kumele ngiyithathe kuphi nokuthi izindleko zayo zingakanani, okunye futhi ukuthi engabe ithatha abantu abangakanani.

Uma ngiqhathanisa kule ndawo ngabe iyiphi i-medical aid ekumele ngiyithathe, iyiphi ezongisiza mina njengomuntu osaqala ukusebenza? Oh okay, nansi engayisebenzisa etshengisa ukuba namanani aphansi.

Uma ngithole usizo engilidingayo ngizosizakala ngayo yonke indlela, izindleko engingabhekana nazo ezengeziwe ngeke zibe inkinga uma nami ngisizakele.

Uma esebenza isikhathi esincane ehola imali engamanalisi ebona ukuthi ngeke akwazi ukukhokhela izindleko zesikweletu uma esesenzile.

Ukuthola kabanzi ukuthi uma ngi-eda amanye omalunga omndeni imalini ekungamele ngiyikhokhe ngaphezulu kwale engiyikhokhayo.

Zibe nomthelela omuhle kakhulu ngoba imali isifinyelela ngesikhathi kumuntu osuke eyilindele, ngaphandle kwezindleko ezithexaxa nokuthi imali iyaphepha.

Ngingazizwa kabi kakhulu ngoba angeke kufane, imali ngeke ifike ngokushesha, nokuphepha kwayo futhi ngeke ngikuqinisekise.

Ukuthi bangathathi noma iyiphi i-medical aid kodwa-ke bathathe i-medical aid ehambisana nesimo sabo semali, abazokwazi ukuba namandla oyikhokhela ngaphandle kokuthi badonse kanzima.

Lokhu kungijabulisa kakhulu ukwazi ukuthi imali engiyifakile ngizoyithola isingaphezulu, and ikona okwenza ngiqhubekeke nesinqumo sami sokuthi ngifake imali kule akhawunti ngoba izokubuya isenenzuzo .

Ngaphambi kokuba unqabe ukuthatha lo mshwalense cabanga phela umndeni ozobe usele ngemuva wena ungasekho, lena indlela yokuthi ukwazi ukubasiza yize ungasekho.